Dumelang, ee ke ne ke botsa mabapi le taba ya account-e ya cheque eo ke e butseng ka App ya banka? Mme ha ke soka ke sebedisa account hohang, mara yona e dula e ntse e, e n-charge-a Le ha e le hore ha ke e sebedise. Feela ne ke botsa hore na bothata ba hore e be ntse ke charge-uwa ie ha ke sa sebedise account ke bofeng?

Mofuta ona wa ho amohela tjhelete o sebetsa ka hore ha o fihla di-till-ing dishopong tseo o kgonang ho ntsha tjhelete. Ha o fihla till-ing, o fana ka ka card ya hao mme e batla hore ba tla o kenye card ya hao moo motjhining wa bona wa di-card-e. Ebe o kena pin ya hao ebe wa hlalosa hore na o tlo hloka tjhelete e kalo ka bokae, mme ba tla o neha tjhelete eo oe hlokang ntle le hore o ye .

Motswalle ka ha ha o sebetse ke bona o tlo ikemetsa ka hore o lo kadima tjhelete ho mashonisa, Ka ha mashonisa tjhelete ya hae e kgutla e na le tswala. Nna ne ke o eletsa hore o se ke wa ya mashoniseng hoba mashonisa o tlo e kenya dikolotong ho feta hodima o se na lekeno kapa o sa sebetse.

Matlo Ke mokgwa o hantle wa ho tsetela tjhelete ho na le ha o tsetela tjhelete bankeng. Ka ha bankeng tswala ya teng e nyane haholo ebile ha e ha e kgotsofatse hohang. Mme matlo a monate ka hore ha o tsetetse ho ona, o thola tjhelete kgwedi le kgwedi mme o thotse bahire ba tshepahalang ba dulang ba ho patala kgwedi le kgwedi. O ya tseba hore haeba o ntso o bokeletsa tjhelete ya hao, e tle re nako eo o badileng hore tjhelete e etse bokae ha e fihla. O tla be oe fihletse tjhelete eo kapa oe fetile ka nqane.

Tjhe hore haebe motswalle wa ka a lo adima tjhelete ho bo mashonisa, a shebe pele hore na tswala ya bankeng e tshwana le ya bo mashonisa na. Haebe bankeng a tlo kgona hore a nke tjhelete a ka e nka bankeng ho na le ho bo mashonisa hoba bo mashome kea tseba tjhelete ya bona e tloha kgutla e na le tswala e mashome a mahlano a di-percent.

Ha o batla ho itshireletsa kgahlano le tshireletso ya lefu, o lokela hore o eme dihora tse mashome a mabedi a metso e mene kamorao hore o claim-e hore o tlo fumane tjhelete. Lebaka ke hore rona re le beng ba policy re sa ya re lo netefatsa hore kannete motho eo o hlokahetse e le kannete.

Deposit ke tla e ntsha ke le mong. mme ba bang ba tla kopanela ho patala tjhelete ya ntlo kgwedi le kgwedi.

Nka boloka sekete le makgolo a mahlano.

Karete ya ho o reka ka sekoloto re santse re e hloka. mme hore re tswele pele ho e patala ke hore re e patale kaofela re be re kwala karete eo le ha e le hore re ntse re e hloka. Hobane jwale ditefello tsa teng di se di nyolohile.

Ditefiso tsa banka tse tlo nkuwa ke hore moreki ha sa tla hlotse a thola tjhelete ya hae e na le tswala. Ka lebaka la hore o batla tjhelete ya hae pele nako eo re e balletsweng e fihla, mme a ka thola dikete tsa hae tse supa feela tse senang tswala.

Dumelang ke ne ke botsa ka life cover eo ya lona e ke e boneng television-eng, ke ne ke botsa hore na ha o join-a o patala bokae? Mme o tshwanetse hore o kenye batho ba ba kae insurance eng ya hao? Mme di-claiming tjhelete oe thola kamora nako e kae ha o entse di-claim? Mme ha o join-a ha ho na di-waiting period na?

Ke etsa hore kgwedi le kgwedi bonyane ke be ke na le tjhelete e kalo ka twenty ranta e dutseng e le ya card.

Koloi ya pele hore ke e rekise ke ikutlwa ke batla ho e rekisa mara khaoba, ke nkile jwalo ka ngwana wa ka. Ha o sa le bonolo hore ke arohane le yona hobane, ke yona koloi e leng ya ngrutlwa ho kganna, ke yona koloi e ngrutileng tse ngata ka tsa koloi.